Abantu abadala badlala indima ebalulekileyo ekubumbeni isimilo sabantwana basemaphandleni, babafundise indlela umntwana ekufanele aziphathe ngayo. Baziwa njengabantu abagcina izithethe, iinkcubeko nobulumko. Abantu abadala bafundisa abantwana ngeembali zasekuhlaleni, izenzo zenkcubeko kunye neenqobi elisemgangathweni ngokubalisa amabali. Bathi babelane ngamava abanawo ngobomi. Abantu kudala bangacebisi bobomi. Bacebisa ngeendlela yokuziphatha kunye nonxibelelwano olunentlonipho.

Ukujongana nocalucalulo kunye nokwahlulwa kobuhlanga kufuna iinzame ezingamanqanaba nangamanqanaba okulungisa iinqobo zoluntu. Kufuneka kubekho inkonzo eziziswa ebantwini ukufundisa abantu ukuziphatha nokubaluleka kokuhlonipha umntu ngohlobo alulo. Kufuneka kubekho iziko loluntu apho kukho abantu abakwaziyo ukufundisa kwaye banikezele ngolwazi oluthe vetshe eluntwini xa ikhona imfuneko. Kumabonakude makubekho imiboniso bhanyabhanya apho kuvezwa ubumbano lwabantu bohlanga olungafaniyo, kuboniswa indlela entle abaphilisana ngayo ngoba ekugqibeleni singabantu sonke.

Abahlobo bam abavela kwamanye amazwe igama lokuqala endizokubafundisa lona esilusebenzisa kulwimi lwam lasekhaya ligama elithi molo okanye molweni. Ndibachazele ukuba umolo usebenziswa xa ubulisa umntu omnye okanti umolweni usetyenziswa xa ubulisa abantu abaninzi. Isizathu sokuba ndibafundise eli gama kukuba uMzantsi Afrika lilizwe elinobubele siyabulisa nokuba abantu asibazi, loo nto ibonakalisa intlonipho. Ndiphinde ndibafundise igama elithi enkosi okanye ndiyabulela. Eli gama libonisa ukufundiseka komntu kunye nokuxabisa into oyinikwayo okanye oyenzelwe ngomnye umntu.

Kukho itshomi yam ethetha ulwimi lwesiZulu. Uthi ke wakhe wavakatsha eMpuma Koloni ehamba nenye yeetshomi zakhe. Uthi minazana ithile baya emgidini, wokubona abantu abalwayo balwa ngamagama. Ave omnye esithi, yhe kwedini, ungandigezeli mna ndakuqhekeza. Uthi othuke athi, hayi bo, kanjani ukuthi umuntu akugezele omunye engani phela umuntu uzigeza yena? Uthi abuze itshomi yakhe ukuba kanti, bathini aba bantu. Hayi ke achaze ke umngani wakhe lowo athi, hayi, ukugeza kwaXhosa kuthetha into engafaniyo nakwaZulu. Ngamafuphi uthi umntu xa esithi ungandigezeli, uthetha ukuba ungangijwayeli kabi. Hayi ke uthi wazihleka wazihleka ngaloo mini. Uthi kulapho waqala khona wathatha isigqibo sokuba uzawufunda iincwadi zesiXhosa enzela ukuqokelela amanye amagama esiXhosa.

Into endicinga ukuba inokwenziwa ukuphelisa le ngxaki yokubhubha kwabakhwetha, okokuqala abakhwetha kufuneka boluswe ngugqirha ovela kwiziko lwezempilo owuqeqeshelweyo lo msebenzi. Umkhwetha ngamnye makenze uvavanyo lwegazi kunye nezinye izifo ngaphambi kokuya esuthwini kwenzele ukuba kukho isigulo anaso ahambe namayeza akhe. Amakhankatha mawaziwe enkosini okanye kwaSibonda ukuba ngoobani amagama abo, bahlala aphi, kwaye benze isivumelwano soba baza kubagada ngononophelo abantwana babantu. Kusogqiba abakhwetha kuqinisekiswe ukuba basela amanzi ngokwaneleyo kwaye batye ukutya okunempilo. Ngolo hlobo inani lokubhubha kwabakhwetha lingehla lide liyokufikelela apho bengabhubhi khona.

Umntu ongumama obhujelwe ngumyeni wakhe kubantu abamnyama, emva komngcwabo unxityiswe iimpahla ezimnyama ukusukela entloko ukuya kutsho ezinyaweni. Ezi mpahla zibizwa ngokuba ziimpahla zokuzila. Isizathu sokunxiba olo hlobo kukubonakalisa usizi nolahleko kunye nokubonakalisa intlonipho yokugqibela kumfi.